Ngicabanga ukuthi ubaba uNkosi kungangcono ukuthi aqhubeke, aqhubeke nembewu yakhe kunale e-generically modified, because uma sithatha ukubheka loku oku-genetically modified kungenzeka ukuthi akunawo ama-nutrients awanele lawa esiwadingayo thina mawukuthi sidlala ummbila. Kanti le mbewu yakhe yemvelo iyona engicabanga ukuthi iwunamba one, inako konke esikudingayo. Uma kuwukuthi sidlala ummbila. So, ngiyacabanga ukuthi ubaba uNkosi okumele ukuthi aqhubeke nembewu yakhe nje, akhohlwe iloyo genetically modified.

Ukuy'vulela ngezandla kuzongisiza kakhulu ngoba kuzokwazi ukuthi ngikwazi ukuthi ngisheshe ngibone okufanele ukuthi ngikuvune nekungafanele ukuthi ngikuvune ngoba uma kuwukuthi ngisebenzisa imishini imishini ayikhethi ithatha kwasani. So kuyasiza ukuthi mengiyivulela ngezandla ngoba ngiyakwazi ukubheka ngibuke ngibone ukuze ikuphi oseku-right ukuthi ngikuvune and ukuphi okungakakulungeli ukuthi ngivune.

Ngingazizwa, ngingazizwa ngikhathazekile kakhulu ngokuthi angikusaba nemali ezongena ngenxa yenkomo efanayo. Ya ngingazizwa ngikhathazekile.

Angiboni ukuthi kungabe bazizwa kahle ngokuthi kumele bashiye amakhaya abo ukuze bayofuna umsebenzi ngenxa ye-climate change. So angiboni ukuthi kukhona umuntu ongayithokozela leyo nto leyo.

Umngani ngingamluleka ngokuthi ngoba usenaso isipiliyoni sokuthi asebenze eplazini okwamanje ngoba kusakhona amandla angenayo, akazame ukuthi ngaleyo mali azitshalele yena ngendlela yakhe uma kuwukuthi unayo indawo kubo noma kwakhe azitshalele yena azithengele imfuyo yakhe ukuze akwazi ukuthi aphile ukuqhubekela phambili. Noma-ke uma kuwukuthi loko angeke kuze kwenzeke azame ukuthi ayobheka umsebenzi kwenye indawo ngoba phela ayikho into angayenza esimweni esikanje.

Ukupakishwa okusekelwe ephepheni akukuhle kahle kahle for i-climate or for i-environment ngoba mawuthatha ukusubheka kunyusa i-pollution ngoba umuntu uma esekhiphe lento ayikhiphayo ephepheni, lelo phepha ulenzenjani? Uyalilahla emva kwalokho ekugcineni kuyangcola izweni, loko kuya-contribute-a to i-pollution. So, ngicabanga ukuthi kungamele kutholakale ezinye iy'ndlela zokuthi uma umuntu eqeda ukusebenzisa noma ekhipha lento ayikhiphayo la, esuke ipakishwe khona kube ney'ndawo ezibekiwe ukuthi uma eqeda ukukhipha afake khona njengo dustbin kanje, kodwa a ba-designed exactly for izinto ezamaphepha ukuthi uma uqeda ukukhipha ephepheni ufake lapho ku-dustbin wephepha exactly uyabona? Ukuze kuzokwazi ukuthi kube nalento ekuthiwa i-recycling.

Ziningi-ke iy'ndlela angenza ngazo ukuthi azame ukuthi a-control-e iy'nambuzane lezi eziyingozi ezitshalweni zakhe. Okokuqala nje mhlampe angaqasha umuntu ukuthi akwazi ukuthi ubone elokhu ebheka regularly ukuthi kuhamba kanjani ey'tshalweni zingakanani iy'nambuzane ey'khona noma zikhona yini at all khona bezokwazi ukuthi bazame ukuthi balungise indaba yazo kusa-early. Okwesibili-ke mhlampe abangakwenza ukuthi kube khona ama-chemicals awatholanga ngoba kukhona ama-chemicals akhona vele adayiswayo kodwa angay'limazi iy'tshalo koda-ke enza sure ukuthi iy'nambuzane lezi eziyingozi ay'hlali ey'tshalweni. So azame ukuthi athole zona, kube izona ay'fakayo ey'tshalweni zakhe zonke, ukuze iy'nambuzane y'ngeke zize zihluphe.

Okokuqala hlampe okuyiphutha angabe ukwenzile ukungawa-check-i kuqala before awabeke wonke amazambane akhe ngoba uyazi izambane elilodwa ukuthi liwabolisa wonke amanye. So, kubalulekile ukuthi mawuwabheka, mawuwabeka uwa-check-e wonke ukuthi awukho yini angathambile aseqale ukubola ukuze ungawabeki namanye athambile . Okwesibili, indawo awabeke kuyona amazambane engathi ungawabeka endaweni engathi iwukhalibhithi noma eyipheshana yabona? Ngoba uma ewabeke endaweni ewupulastiki azokwenza ukuthi ashiselwe ngoba ashiselwa ngoba-ke kahle kahle amazambane afuna ukuthi uma uwabeka i-temperature yakhona .

Intuthuko yobuchwepheshe bephepha ithuthukisa ukusebenza kokupakisha ngalendlela yokuthi isikwazi manje ukufaka ezikhundleni kwezinto zokwenziwa kwesintu ngezindlela zokwenziwa eziyimvelo ukwenzela ukuthi ukwazi ukuthi yehlise i-pollution emhlabeni.

Ukulima kwesintu kugxila kakhulu ekwenzeni impilo yomhlabathi ngamalungiselelo njengokusebenzisa i-compass nomanyolo kanje. Kanti ukulima kwesiko kusekelwa ekusetshenzisweni kwezimuncwane ukwandisa izakhamzimba zomhlabathi, kepha ukulima kanje kungawulimaza umhlabathi ngokuhamba kwesikhathi.

Ukwenza ingadi yomphakathi kungasiza kakhulu emphakathini ekuthenini nalaba abahlwempu abay'thola bengakutholi ukudla hlampe ngesikhathi abakudingayo ngaso noma ukudla okufanele. Ngesikhathi abakudinga ngaso bazokwazi ukuthi bayohlephula bona lapho engadini yomphakathi bapheke badle, babe-right. So, ngaleyo ndlela uma kuwukuthi unengadi noma wenze ingadi yomphakathi uyobe usiza abantu abaningi obaziyo nongabazi. Loko nje iyona ndlela yokukhombisa uthando.

Okokuqala nje ukuthi le ndlela le yokutshala ivumela ukuthi ukukhuliswa izitshalo eziningi endaweni encane uma kuqhathaniswa nale ejwayelekile. Uma sewukuthi okwesibili, ayivinjwa ukushintsha kwamasizini, so ukwazi ukukhiqiza nyanga zonke or unyaka wonke, ayivinjwa ukushintsha kwesizini yabona? And then okokugcina isebenzisa amanzi amancane. So angiboni ukuthi iyiphi into engavimba ukuthi sisebenzise le ndlela le ngoba iyona engathi iyona engconywana.

Izindlela ezibalulekile zokuvuna izitshalo ngezandla zifaka phakathi okokuqala ukuthi uphathe izithelo ezivuniwe ngezindlela ezinakekelwayo ukuze unciphise ukulimala nokhuphuka kwazo. Noma okwesibili ukuthi usebenzise iziqukathi ezifanele ukuze uthuthe izithelo futhi ugweme ukuzibeka phezulu, cause lokho kungagcina kwenze ukuthi ziphuke, yabona? And okwesithathu ukuthi upholise iy'thelo ngokushesha ngemuva ekumele ukuthi ekugcineni kuquke .

Okokuqala nje engingakwenza ukuthi nginga-advertise-a noma ngikhombise indlela esengenza ngayo izinto ukuze abantu engisebenzisana nabo bazokwazi ukuthi ngenze izinto ngendlela ehlukile kunalaba abanye abalimi. And okwesibili ngingenza sure ukuthi loku engiku-advertise-ayo ikona ngempela . And then-ke okungadinga ukuthi ngikwenze ukuthi ngenze sure ukuthi ngiyabheka ukuthi bahlangane abasebenzi abadingakalayo ukuze kukwazi ukuthi umsebenzi uqhubeke ngendlela efanele kungahambi ngesikhathi ukuthi ukuhamba kwesikhathi kanti uthole ukuthi angisakwazi ukukhiqiza ngendleleni okumele ngiqoze ngayo. Kumele ngenze sure ukuthi abasebenzi abazisebenzelayo banele ngibanikeze umsebenzi ngendlela efanele.